Tiambulense ti fika a ndzha ka nkarhi swinene loko ku vutisiwa va swibedhlele kumbe vafambisi va swona tiambulense va hlamusela leswaku hi nkarhi lowi lowu va va va komberiwaka ku ya eka ndhawu yo karhi ku va ku ri na nkayivelo wa tiambulense kumbe vachayeri va tona. Minkarhi yo hlaya nyana wa fona i kuma leswaku ambulense yi ya fika a ndzhaku ka awara munhu a vavisekini leswi endlaka leswaku mafu ma ya ehenhla swinene, swibedhlele swo tala swi na tiambulense titsongo swinene ngopfu.

Leswi kombisaka leswaku munhu i na xitsongwatsongwana xa corona ku heleliwa hi moya, ku khohlola, marhimila lama humaka hi tinhompfu, nchuluko, ku luzekeriwa hi ku navela swakudya, hi swin'wana swa swikombiso swa leswaku munhu a nga va a ri na corona, ku khohlola swi nga heli, ku twa xirhami hambi ku kha ku hisa hi swin'wana swa swikombiso swa leswaku munhu a nga va a ri na xitsongwatsongwana xa corona.

Swi nga ni endla ni twa ingaku vana va mina va na mintirho yo hambanahambana nkarhi wa ku ni hlayisa va ni vona hi siku na siku va nga va va nga ri na wona kambe loko va ndzi yisa endhawini ya vadyuhari swi vula leswaku va ha ri na mhaka na mina hikuva a va ni cukumetangi, a va ndzi tshikangi ndzi dlayiwa hi ndlala va ni yise a ndhawu leyi ni nga ta kuma vuhlayiseki handle ka ku va ndzwalo eka vutomi bya vona va tsandzeka ku ya emahlweni hi ntikero wa siku na siku va karhi va tlhogomela mina ndzi ri mudyuhari hikuva ndzi pfumela ku hi malembe ya sixty swo tala ndzi ta va ndzi nga swi koti ku ti endlela hi nexe, endzhawini ya vadyuhari i ndhawu leyi ndzi nga ta kuma vuhlayiseko hikuva ku na vanhu lava nga thoriwa ku hlayisa vadyuhari vo fana na mina.

Tin'anga ti na matimba yo horisa mavabyi hikuva va tirhisa timitsu ta misinya ku endla mimirhi ku fana na mimirhi ya leyi endliwaka eswibedhlele yo tala ya yona va va va tirhise misinya kumbe makamba ya minsinya kumbe timitsu ta misinya ndza pfumela leswaku tin'anga ti na wona matimba ya ku horisa mavabyi hikuva va tirhisa swimilana ni timitsu hi ku hambanahambana ka tona leti na vadyahlampfi va ti tirhisaka eswibedhlele kumbe etikhemisini lomu ku xavisiwaku mimirhi.

Timbanga leti kombaka leswaku munhu i khomiwile hi vuvabyi bya nsusumeto wa le henhla ka ngati, ku heleriwa hi moya, ku huma ngati hi tinhompfu, ku va u twa ku vava exifuveni, hi swin'wana swa timbanga leti kombaka leswaku munhu u khomiwe hi vuvabyi bya nsusumeto wa le henhla wa ngati nhloko yo pandza yi nga yimi, ku hlanganahlangana emirini naswona hi swin'wani swa swikombiso swa leswaku munhu i khomiwe hi vuvabyi bya nsusumeto wa le henhla wa ngati.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku hunguta ka ntiko wa miri a hi swilo leswi endlekaka hi siku rin'we loko u xaviseriwa xilo lexi u tshembisiwaka leswaku u ta hunguta ntiko wa miri hi nkarhi wo hatlisa swinene hi xitalo ku va ku nga ri swilo leswi nga nawini nakona ku va endlelo ra vanhu ro dyela vanhu timali ta vona loko munhu a ta ka wena a ku ku xavisela swilo leswi nga ta ku hunguta ntiko wa miri kambisisa leswaku swilo leswiwani swi pasisiwile hi madokodela hikuva swi nga tlhela swi veka vutomi bya wena enghozini.

Vanhu vo tala va ha hanya va nga ri na vutivi, vanhu lava va hanyaka na vutsoniwa va hlekuriwa kumbe ku yekuteriwa hi vanhu lava a va fane va va seketela lexi i xilo lexi tikelaka vatsoniwa swinene hikuva vanhu vo tala va va hleka kumbe va vulavula ku biha leswi swi yisaka vu ntsako wa vona ehansi swinene van'wani vatswari va hetelela va herisa vutomi bya vana va vona lava va va ku va beburiwe na vutsoniwa hikuva va hleketa ku vana va vona va ya hanya eku tikeriweni tanihileswi vanhu va nga riki na vutivi hi timhaka ta vutsoniwa va vonaka swi ri xilo lexi xi xi fane ku xi hlekiwa.

Va rihanyo va nga famba va dyondzisa hi tindlela leti ti nga vavisaka rihanyo ra vona loko va dya swi tiphilisi kumbe mimirhi leyi xavisiwaka hi mani na mani yi nga riki enawini hikuva mimirhi leyi yi va yi nga kamberiwangi swi nga va na switandzhaku swikulu eka rihanyo ra vanhu, va nawu na va rihanyo va ndzawulo wa rihanyo vo fane va famba va dyondzisa vaakatiko va dyondzisa eswikolweni va dyondzisa vadyuhari leswaku va nga pfumeli ku xava maphilisi kumbe mirhi eka munhu loyi a fambaka a xavisa a va yi va ya swibedhlele loko va twa ku vava va ya kuma ku pfuneka va kuma na maphilisi lama nga nawini.

Xivutiso xo sungula xa nkoka lexi ni nga xi vutisisaka i ku xana swilo leswi va swi xavisaka swi kamberiwini hi vakamberi va rihanyo xana ke swi kamberiwini hi madokodela a swi na switandzhaku loko ni ta va ni swi tirhisini ke,. Swi kamberiwe kwihi? Eka dokodela wihi nakona loko ndzi swi sungula ku swi tirhisa hi swihi swilo leswi ni faneleke ku swi langutisa leswi swi nga ni vavisaka emirini switandzhaku swa swona loko ni swi tirhisile? Nakona ndzi nga swi kuma emavhengeleni wahi handle ka le ka inthanete hikuva titsotsi ti tele ka inthanete.

Mindzilo yo tala yi sungula hi ku layita makhandlela a tindlwini ivi khandlele ri vekiwa kusuhi na swilo hikuva khandlele ri nga ho na ro wa ri sungula ndzilo lowu nga tsandzekaka ku timeriwa, kumbe swin'wana i swi ku sweka hi switofu ivi hi rivala ku tima switofu swa hina. Hi nga swi sivela hi ku kambisisa leswaku hi timile switirhisiwa leswi tirhaka hi gezi loko hi heta ku swi tirhisa, xin'wana loko hi layite makhandlele hi veka la ku nga riki na nchumu lowu nga tshwaka leswaku hambi khandlele ro wela ehansi ku va ku nga ri na nchumu lexi ri nga khomaku xona.

Vanhu lava hanyaku na vutsoniwa eAfrika-Dzonga va seketeriwa hi timali leti va tikumaka n'hweti na n'hweti leti vuliwaka disabilitity grant, mali leyi yi pfuna ku xava swakudya ku va hanyisa xin'wana vatsoniwa va nghena.

Vukorhokeri lebyi nga kona hi lebyi, va ndyangu.

U nga ha ya u ya langusa vukorhokeri lebyi nyikiwaka eka ndhawu yaleyo nakona ndhawu leyi ku na vatirhi lava va nga enawini lava nga thoriwa ku tirha swona ku langusa leswaku vadyuhari na lava nga ri ki na vuhlayisi va kuma vuhlayiseki bya xiyimo xe le henhla.

Vavasati hi vona va bebulaku swihlangi va tlhela va tika emirini hikokwalaho rihanyo ra vona ri na nkoka swinene, hikuva loko vavasati va nga hanyi kumbe rihanyo ra vona ri ri hansi, swi endla leswaku loko va bihile emirhini vana va beburiwa va nga ri kahle kumbe vana va lova va ri phakahi endzeni ka va mana wa vona.

Vuvabyi bya gome byi vangiwa hi ku endla timhaka ta masangu mi nga tisirhelelanga laha xitsongwatsongwana xi fambaka kumbe ku hundziseriwa emahlweni hi ndlela yaleyo. Vuvabyi bya gome byi na khombo swinene nakona a byi he ti nkarhi munhu a nga hindzanga misaveni loko u nga tihlanganisangi na madokodela kumbe etliliniki ye le kusuhi na wena.

Vakhegulu lava tshamaka endzhawini ya vuhlayiselo hi lava va nga riki na vanhu vo va tlhogomela emakaya, va yisiwa eka ndhawu ya vuhlayiselo laha va fikaka va kuma ku hlayiseka kusuka eka madokodela lama nga dyondzela swona ku hlayisa vakhegula, va tlhela va kuma swakudya leswi nga na rihanyo, va tlhela va hlayiseka emirhini, leswiwani swi va swi ri kahle hikuva vakhegula na la va nga ri ki na vana va kota ku kuma vuhlayiseki bya xiyimo xe le henhla eka tindhawu leti.

Ndzi nga ringeta ku dyondzisa lava nga kusuhi na mina hi ku tirhisa xitulu xa mavhilwa na leswaku a ku na xihoxo eka mina ko va nghozi yi nga ti humelelela kambe ndzi munhu ndzi fana na mani na mani ndzi na lunghelo ra ku hanya ku fana na mani na mani, xikulu i ku dyondzisa vanhu lava hi tshamaku na vona timfanelo ta ximunhu na timfanelo ta vatsoniwa leswaku vanhu va kota ku hanyisana kahle na va vatsoniwa ku lomu na vanhu lava nga hanyi va hanyaka va nga ri na vutsoniwa va tekiwa ku fana na vanhu swi va xilo xin'we.

Nkunguhato wa mindyangu etitliliniki ndzi vona wu ri ku tsandzekeni ka ku tisa ku ncica hikuva vana lavatsongo va le ku kumeni ka vuyimani leswi swi vangiwa hikuva vana va jikisiwa loko va fika titliliniki va yela ku ya kunguhata va byeriwa leswaku va ha ri vantsongo leswiwani swi endla leswaku nhlayo ya vana lavatsongo yo tika emirhini yi ya ehenhla swinene.

Mali ya mphalalo leyi kumiwaku hi vatsoniwa ya fikelela ku xava swilaveko swa vona. Mali leyi va yi nyikiwaku yona hi mfumo ya fikelela ku va dyondzisa xikolo ku va xavela swakudya, xikulu i ku va xavela xa ku swakudya hikuva xikolo mimirhi va swikuma mahala eka mfumo. Ndzi vona mali leyi yi fikelela ku va kota ku hanya ni ku xava swakudya na timpahla na swin'wana na swin'wana leswi lavekaka.

Hi tsandzeka ku mi nyika nhlamuselo ya leswaku mikarhatiwa hi yini tanihileswi hi nga ri ki na switirhisiwa swo ringanela ku kota ku vona leswi mi karhataku emirhini ndzi nga mi tsundzuxa leswaku mi khandziya mi ya eka xibedhlele xe le kusuhani lexi nga kona edorobeni laha ku nga na switirhisiwa hinkwaswo swo ringanela ku hatla ku vona leswaku mikarhatiwa hi yini.

Ndzi nga ya emahlweni ndzi hlekisana na yena hikuva masiku lama swa koteka leswaku ndzi hanya na munhu loyi a nga ri ki na xitsongwatsongwana mina ndzi tlhela ndzi nga tluleriwi hikuva ku na maphilisi lama nwiwaka hi munhu leswaku xitsongwatsongwani lexi xi nga n'wu tluleti hambi a hlangana hi timhaka ta masangu na munhu loyi a nga ni xitsongwatsongwana, ndzi vona swi nga ri na nandzu ku rhandzana na munhu loyi a nga ni xitsongwatsongwana hikuva masiku lama dyondzo yo dyondzisa hi switsongwatsongwani.

Ku rhumeriwa exibedhlele xin'wana ndzi vona swi nga ri na nandzu leswi swi komba leswaku exibedhlele lexi ni nga na xona va tsandzeka ku ndzi nyika mpfuno lowu faneleke vona va vona swi fanerile ku ni hindzisela mahlweni laha ndzi nga ta kuma mpfuno hi ku hetiseka. Loko u suka eka xibedhlele lexi u ya ka xin'wana va kusuka va ku nikile papila leri u nga ta fika na rona eka xibedhlele lexi va ku hindziselaka ka xona va va va hlamusele mavabyi ya wena hi vuenti leswi swi fika swi olova va eka xibedhlele lexi u ya ku ka xona hikuva va fika va tiva leswaku u yi tisa hi yini nakona mavabyi lama i nga na wona hi wahi.

Vuvabyi bya chukele byi nga khoma mani na mani, munhu u fanele ku hlayisa miri wa yena a endla vutiolori hi masiku hinkwawo, nakona a dya swakudya leswi swi nga na rihanyo lerinene, matsavu, mihandzu, na ku nwa mati hi ku enela. Loko i vona u tsandzeka ku hefemula kumbe u heleriwa hi moya u pfaleka tinhompfu u chuluka u hisa miri kumbe ku hlanganahlangana tsutsumela exibedhlele lexi ingaku suhi na xona leswaku va ta endla lavisiso hi wena va vona leswaku xana a wu na rona chukele ke.

Switandzhaku swo nkarhi wo leha swa COVID-19 ku chuluka, ku hlanta, ku hisa miri, ku pfaleka tinhompfu, ku ku khohlola u nga heti, leswi i switandzhaku swa nkarhi wo leha swa Coid-19 hi swin'wani swa swona.

Vutshunguri bya rihanyo ra mianakanyo byi nga pfuna swinene vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi ku va tsundzuxa leswaku ka ha ri na vutomi mundzuku, nakona va nga kota ku tshika va tlhela va hanya vutomi lebyinene. Leswi swi nga pfuna no nyika nseketelo kumbe ntlhontlho eka vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi leswaku hambi va kota ku tshika vutomi bya ha ri kona va nga kota ku ya emahlweni va hanya vutomi lebyinene ka ha ri na vutomi endzhaku ka swidzidziharisi, swi nga pfuna swinene.

Ntirho wa vatirhi va rihanyo va nga.

Ndzi nga kombela mpfuno eka ndzawulo ya Social Development, leswiwani swi ta hi xivangelo lexa leswaku hi vona hi xitalo va talaka ku pfuna vanhu lava va weriweke hi khombo ro fana na leriwani. Mfumo wu nga pfuna hi ku nyika vanhu byietlelo ndhawu leyi va nga ta tshama ka yona tanihiloko va humelerile hi khombo ra ndhambi.

Swi na nkoka leswaku hi va hi tiva leswaku mani na mani a nga ha na a va na ntshikelelo wa miehleketo, ntshikelelo yo karhi nakona a hi nandzu. Ku na mimirhi leyi nga endliwa leswaku munhu a titwa a ri kahle hambi a ri hansi ka ntshikelelo yo karhi. Leswi swi na nkoka ku swi tiviwa leswaku hi kota no vulavula hi swona hi ri rixaka, leswaku loko munhu a tshika a va na ntshikelelo a tsutsumiseriwi eka swibedhlele swa le kusuhani leswaku a ta kota ku kuma mpfuno.

Mfumo wu nga endla leswaku eswibedhlele ku va na tikhamera kumbe tinese na madokodela va va na tikhamera emirini hikuva madokodela kumbe tinese ti tala ku khekheleza ti nga tirhi hi ku tiyimisela, leswi endlaka leswaku vanhu vo tala va tshama va nga kumi mpfuno. Van'wana va tirhisa tifoni, van'wana eswibedhlele mi kuma madokodela ma nga talangi mara vanhu lava nga ta ku pfuniweni va tele ngopfu, hi swin'wana swa swivangelo leswi endlaku ku mpfuno wu va hansi eswibedhlele.

Ku nga endliwa ti-campaign-i ematikoxikaya ngopfu hikuva swilo swo tala swi tala ku fikelela vanhu ku ri late. Ku nga endliwa ti-campaign-i leti ti nga kotaka ku dyondzisa vanhu hi rihanyo ra mianakanyo leswiwani swi nga pfuna vadyuhari, vantshwa na vabvana.

Vubihi bya va xinuna va nga hlanganaka na byona loko va nga tsundzuxiwa hi mhaka ya ku yimbisiwa i ku va leswaku munhu loko a nga yimbanga i le ka nghozi ya ku va a kuma mavabyi hi le eka timhaka ta masangu.

Ndzi nwile maphilisi yo sivela mbeleko, ndzi sungula ku biwa hi nsululwana ndzi tala marha enonwini ndzi sungula ku hlamba timbilu swi tekile siku hinkwaro ndzi karhi ndzi twa switandzhaku leswi endzhaku ka loko ndzi dye swakudya ndzi sungula ku hlata.

Vanhu vo tala lava tirhisaka swidzidziharisi va chava ku humelela erivaleni na ku kombela ku pfuniwa hi ku chava ku avanyisiwa, hikuva handle ka ku pfuniwa vanhu va tala ku avanyisa va nga tivi leswaku i ncini xi endlaku ku munhu a sungula ku dzaha swidzidziharisi, kumbe ku pfuna. Vona xo sungula i ku avanyisa leswi swi endla leswaku vanhu lava hlanganaka na mhaka ya swidzidziharisi kumbe lava tirhisaka swidzidziharisi va tsandzeka ku humela rivaleni na ku kombela ku pfuniwa.

Madokodela ma nga hlamusela hi vuenti leswaku loko i heta ku tirhisa murhi wo karhi ku na switandzhaku leswi i nga ta hlangana na swona. Leswi swi nga endla leswaku swi hunguta na tinghozi to tala hikuva ndzi nga nwa maphilisi yo karhi ndzi karhi ndzi ya ku chayeleni ka movha ivi ndzi sungula ku biwa hi nsululwana kumbe ku khomiwa hi vurhongo hikuva ni nga tivi leswaku maphilisi lama ma na switandzhaku swa ku khomisa vurhongo kumbe ku bisa nsululwana. Madokodela a va dyondzisi vanhu lava va twaku ku vava hi switandzhaku swa ku nwa maphilisi nkarhi hinkwawo ku papalata nghozi.

Swikolo swi nga chela dyondzo leyi yi va subject leyi dyondziwaka eswikolweni kusukela eka malembe ya le hansi kumbe eka tigiredi ta le hansi, vana va kula va kha va tiva leswaku loko i titwisa so tsutsumela eka madokodela kumbe i vulavula na munhu un'wana, hikuva vanhu vo tala na vantshwa vo tala va hlangana na yona khombo ra mavabyi ya miehleketo va hetelela va teka vutomi bya vona va nga kumanga mpfuno, swi voniwa se ku ri khale.

Vakhemisi va seketela vukorhokeri bya vuvabyi bya Dementia hi ku xavisa mimirhi leyi hungutaka.